Tleliniki le dipetlele, bagodi ba ka bona kalafo ya malwetse jaaka sukiri, mathata a pelo le malwetse a madi a kwa godimo.

Ke bona go le botoka gore ba tlhokomele kwa malapeng ka gonne ke batho ba ba ba itseng ebile ba tla kgona go ba fa tlhokomelo e e maleba.

Mo setsong batho ba lebelela gore bagodi ba tlhokomele ke balosika la bone, go lebelelwa gore bana ba tla kgona go ba tlamela ka dijo boammaaruri bo farologana lese ka gonne bagodi ba kgona go kry-a tlhokomelo e botoka ko di ntlong tsa bagodi.

Mo setsong sa Setswana bagodi ba tseiwa e le polokelo ya botlhale, maele le setso ka jalo go na le tefelo ya gore bana ba ka ba tlhokomela ka tlotlo le lorato.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo tlhokomelong ya batsofe, lelapa le tshwanela go bafa lerato le dijo mme setšhaba se tshwanela ke go ba tlamela ka ditleliniki gore ba kgone go thusega fa ba lwala.

Ditleliniki le mafelo a go tlhokomela batsofe.

Dipetlele di kgona go tlhokomela bagodi fa ba lwala mme dipetlele di le dintsi ga di patelwe home based care.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe e akaretsa ditleliniki, di-pension-e, puso e leka go tshegetsa bagodi ka ditirelo tse di maleba e ka tokafadiwa ka gore batsofe di ba isetse meriana kwa magaeng a bona ba isetse le tšhelete ya pension-e kwa magaeng a bone.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e thusa batsofe thata ka gonne batsofe ba kgona go ithekela dijo le dilwana tsa go tlhapa.

O tshwanela ke go ikwadisa o SASSA gore o kgona go kry-a tšhelete ya pension-e, o tshwanela ke go tsamaya le pasa ya gago.

Ba kgona go rekelwa batsofe dijo tse di tlhokegang, merogo le maungo gore ba kgone go ja dijo tse di phepa.

Mengwaga e sixty ka gonne batho ba le bantsi ba mengwaga e sixty a ba sa kgona go itirela.

Batsofe ba tshwanela ke gore fa ba lwala ba latilwe ko magaeng a bona ke dikoloi tsa mmuso.

Go ka romiwa baoki gore ba ba late kwa magaeng a bone.

Mo ke dulang teng go na le ditleliniki mme tirelo tsa bona tsa pholo di a fitlhelwa bonolo.

Ka gonne batho ba le bantsi ba kwa mekhukhung ga ba kgone go fitlhelela ditleliniki ka ntlha ya go tlhoka madi.

Bolwetse ba , sukiri le bolwetse ba madi a kwa godimo.

Ka gonne diphetogo tsa kwa magaeng di tsamaya setaraga, kwa magaeng a gona diphetogo di le ntsi. Fa baagi ba lwala ba amega bokete thata ka gonne ba tshwanela go tsamaya sebaka gore ba kgone go fitlhela thuso kwa tleliniking.

Go ba boima thata gore balwetse ba ye tleliniking ba kry-e go sena melemo ka gonne bontsi ba bona ba tswa ba le kgakala, balwetse ba tshwanela go boela ba yo check-a gore e teng na?

Batho ba le bantsi ba tshaba gore kwa ditleliniking go a tlala, ba bangwe ba tshaba gore baoki ba le bantsi ga ba bue le bona pila.

Ka gonne go le gantsi dipetlele di a tlala dikgoreletsi tsa go fitlhela kalafi ke go tlhoka ga madi a go palama le tsela e le e leele.

O kgona go ya sepetlele fa o gatelegile mo gare ga bosigo ebile o kgona go kry-a le thuso ya ka pelana mo nakong ya bosigo.

Batho ba ka bona tlhatlhobo ka nako mme malwetse a ka boniwa ka pele, o ka nna le taolo ya dijo tse o di jang.

Go ja dijo tse di siametseng mmele jaaka merogo le maungo go fokotsa letswai le sukiri mo dijong tsa gago.

Ka gonne batho ba le bantsi ba tshwanetse go kry-a tlhokomelo e e tshwanang.

Go lemosa batho ka tleliniki e e tsamayang le go batla dingaka tse di lekaneng.

Go a itumedisa thata gore o kgone go kry-a thuso kwa dipetlele tse dingwe ka gonne o kgona go kry-a dingaka tse di farologaneng le kitso e sa tshwaneng, o kgona go kry-a thuso e botoka mme o kgona go kry-a le pholo.

O ka lemoga ka gore o phela o lapile o latlhegelwa go a mmele le go se bone pela dikgetho tse o tshwanetseng go di tsaya ke tsa gore o ye kwa sepetlele kgotsa tleliniki o batla thuso o kgona go kry-a meriana ya go fokotsa sukiri mo mading.